Imibutho yeeteksi ibaluleke kakhulu kuba kaloku kulapho baxoxa khona izinto zabo ezibalulekileyo, ezimalunga nabantu ababakhwelisayo, namaxabiso onyukayo ukuze bakwazi ukuchazela, ukusichazela ukuba kutheni besonyusa amaxabiso. Kubaluleke kakhulu ukuthi babenombutho ukuxoxa izinto zabo ezibalulekileyo.

Mna ndingazama ukuyikhupha le mali yakhe ndimbhatalele uba ndinayo ngokonqena ukuthetha nokube kuxambuliswana. Ngoba, xa ndiza kuthi nguye ongabhatalayo, nditsho ngokwam, andimazi imeko akuyo. Ndinothi ndiphuma eteksini andilandele andenzakalise, kanti ukuba bendiye ndayikhupha loo ten randi, ukuya elokishini ukuba yi-ten randi, ngaphandle kokuthi yimali eninzi kakhulu ndibe ndingenayo. Kodwa ke uba ndinayo ndingancame ndiyikhuphe ngoba kaloku ndoyika ukonzakala, xa ndizampoyinta ndithi nguye, ndimkhombe ndithi nguye ongabhatalanga, andikwazi. Ndoyika ukulinyazwa, kubi phandle apha.

endingayithandiyo ngalo msebenzi kukuxheshwa. Uthi usaya kwenye idolophu ube ufownelwa kwenye, ukuba undawoni na, ngoba sebengxamele izinto oza nazo. Ngoko ke, kuyadinisa ngaleyo into yokuxheshwa. Ngoba kaloku izinto zihamba ngamaxesha, funeka ngexesha elithile ube ufikile kuloo ndawo. Uba awufikanga uza kuxoxiselwa loo nto ukuba kutheni ungafikanga ngexesha elithile.

bangela okuba kube kuxinene, iimoto zininzi kakhulu endleleni kwaye zixinene ngawo lo mzuzu, ndisendleleni. Ndibuye emsebenzini nam, lixesha lokutshayisa, wonke umntu uyagoduka. Abanye bayagoduka, abanye basaya emisebenzini, abanye baya kwezinye iindawo. Ngoku lixesha njengoba ilixesha lotshayisa nje, umntu mnintsi endleleni, iimoto kungoku zixinana.

Eyona nto isokolisayo kukuba iimoto zinintsi endleleni, ngoku funeka uhambe ngesipidi esincinci kakhulu. Ewe kona funekanga ubalekise uhamba nomthwalo, kodwa ubone ukuthi ixesha ekufanele ufike ngalo kuloo ndawo liza kubetha, ngoba kaloku iimoto zininzi, kufuneka uhambe ngesantya esiphantsi kakhulu. Ngoko itsho enze umsebenzi ubenzima kakhulu.

Bhuti wam, ndiyakucela torho wehlise isantya, asingxamanga kakhulu. Kungcono okuba uhambe kancinci kunokuba singayofika ezindaweni esiya kuzo. Ndiyakucela bhuti wam, thoba isantya, ndiyakucela. Sinabantwana emva, basebancinci. Ngoku xa usenza kanje sizabashiya abantwana bethu, asileqi ndawo. Thoba isantya, ndiyakucela.

Ewe, imoto zasekuhlaleni zibalungele abantu abadala ukuba bangahamba ngazo, ngoba abaqhubi bazo banenkathalo, bakhuthele, banembeko. Neemoto zabo zisemgangathweni. Kuloko ke ndithi bakulungele ukuba abantu abadala bangahamba ngazo.

Khulu kakhulu, ulayisha kakhulu kule lori and neengozi azikho kakhulu kwindlela kaloliwe, kanti kule ihamba iilori iingozi zinintsi kakhulu kuba kaloku kuhamba nemoto ezincinci. Futhi umthwalo welori awulingani nokaloliwe, mncinci oweelori. Ngoko ke kungcono kakhulu umntu ukusebenzisa uloliwe noba iilori.